Jwalo ka ha ke le sehwai se setjha, ke ne ke tlo kopa thuso ka tsa hore basebetsi ba ka ba thuswe ka tsa hore ba tla sebetsa jwang mosebetsing moo ba tlamehile ba etseng. Ke ne ke kopa le tjhelete ya ho qala besakga ya ka, ya ho qala kgwebo ya ka e ntjha. Le metjhini, metjhini e ya hlokahala. Ke tlamehile ke fumane metjhini ya ho etsa mesebetsi ya ka. Tlamehile ke fumane le stock seo ke tlo se sebedisa, thepa e ke tlo e sebedisa ho qala business ya ka.

Nna lapeng moroho, o kgona ho o pheha ele ona feela re tshela letswai, re tshela mafura, re kgona hore re o tshele peanut butter motoho moroho lapeng. O kgona ho re o tshele botoro moroho. Moroho re kgona ho kenya nama ya setjhu ka mono. O kgona ho kopanya le meroho e meng mefuta e meng ya moroho e be ke meroho e kopakopaneng pitseng e le nngwe.

Tsena tse tsena tsa setso, re kgona ho di qhekella ka tsela ya hore re baleisa ditshintshi, re baleisa le tsa tsena tse jang di tholwana tsa rona tse re di lemmeng. Jwale re kenya tsena tse sa jeweng le tse tse jewang.

Haeba o bula polasi ya diphoofolo, phofolo tsa hao tlameha di dula di fumana moriana, di fumana tlhokomelo ebile kolomaka mo di phelang teng. Ha polasi ya hao e le ya dijo, o lokela o fa mobu wa hao manyolo. O efe meriana le ona e tla etsa hore dikokwanahloko di bapalle thoko ho yona. O tlamehile o rekise dintho tseo tseo di lemang le diphoofolo tseo tse o di isang. Ke ka hoo o tlameha o batle ditsela tsa hore business, kgwebo ya hao o e hodisa ka tsela e jwang.

Re tlo tlameha hore ka nako ya hore dipudi di tswa ha di tswa, le ha di kgutlela sa ke di dule di ho etswe bo nnete ba hore di a balwa ka tsela e leng hore ha hona diphoso. Re tlo kenya di-camera mona di-camera tse ntjha polasing ena ya rona. Re kenye le tsona di-sensor-a re kgone ho bona ntho e nngwe le e nngwe le e nngwe e etsahalang polasing ena ya rona.

Poone ya rona, e ne ntse e le maemong a hodimo. Empa dilemong tsena e theohile ha bohloko poone ya rona maemo a teng. Ke ne ke kopa o nthuse ka keletso hore ke mofuta ofeng wa poone eo re ka o lemang ho latela mobu re nang le ona mahaeng a rona lapeng kwana.

Re lokela hore ha dipula tsena tse mpe tse mpe di tla. Be re kgona hore re tsebe le pele di atomela. Re kgone ho etsa plan hore re kwahela jwang ditholwana tsa rona hore di seke tsa lemala haholo ha maemo a mahodimo a se a fetohile ka tsela tse mpe. Ntho e bohlokwa ke hore re tsebe ha difefo le sefako di tla le pele di fihla. Re tle re bone hore re etsa jwang ho tshireletsa ditholwana tsa rona.

Ke tlo kgetha ya hlahileng pele. Ha e le hore ha a na mathata a mang, o kene sekolo. Ho ba ke kgetha ena hoba ke ena ya moholo. Ke yena ya tla beng ya fumane thuto ka ofela e tlamehang e be o wa e fumana ho tswa ho nna hore na polasi e sebetsa jwang, e tsamaya jwang, tlameha o etse tjena. Ke yena ya tla beng a nang le tsebo e ngata ho feta bana ba bang.

Ho lema kapo ho ba le polasi, ke ntho ya mang le mang o mme, ntate, o ngwana. O ka lema o na le lerato la yona. O bi le o na le bokgoni o ho lema. Ho bohlokwa hoba ho thusa moruo wa naha o dule o le hodimo le dijo di ba teng. Di ba le price e tlase kapa theko ya tsona e ba tlase le maemo a tsona a ya hodimo.

Monate wa moroho o tswang serapeng sa ka. Ha o tshwane le wa mabenkeleng hoba wa mabenkeleng o etsa ka metjhini. O na wa ka o entswe ke nna, ke mosebetsi wa ka, ke matla a ka ka ofela. E ne monate wa ona ke hore ha hona meriana enana ya meroho e meng e tshwanang le ya mabenkeleng e hlabuwang ka bo dinalete hore e be e meng e be metle. Ebile nna moroho wa ka ke moroho wa o tswang mobung wa tlhaho, le manyolo a teng ke yona a tlhaho. Ha se memang manyolo a metjhini.

Borapolasi ba bang, ke bitsitse kopano ena re tlo buisana ka taba ena ya hore mmuso o itse o tlo re fa rona bo rapolasi ba setjhaba sena sa rona. O itse o tlo refa diente tsa diphoofolo, e sa le re ba emela le nou ntse re eme. Jwale ke le bitsitse monana kopanong ena re tlo buisana hore re etsa jwang ka taba ena.

Jwalo ka dihwai tse ntjha, le lokela hore ntho e nngwe le e nngwe e etsahalang ka hara kgwebo ya hao o tlamehile o e tsebe. Cent e nngwe le e nngwe e tswang le e kenang, o tlamehile o tsebe. O tlamehile o tsebe hore kgwebo ya hao metjhini ya teng e me kae, e na le basebetsi ba ba kae. E nngwe le enngwe e etsahalang ka hara kgwebo ya hao o tlamehile o e tseba. O kgone ho bona hore kgwebo ya hao e ya pele jwang.

Ke ne ke kopa thuso, ka ha maemo a kgomo tsa rona polasing moo a dikgomo tsa rona ha a kgahlisi ho hang. Ke ka hoo re ne re kopa dintlha ka botlalo ho lona banka ya maro a dikgomo tsa botona. Re ne re kopa keletso hore re ka kgetha mefuta e feng ya maro hore kgomo tsa rona di hle di shebahale ha di ya mmarakeng.

Ka nako e nngwe, o tlamehile ho tsoha ha o le motjha. O ke o batle dipolekeng monana tse hlokang matsoho, o ke o lo ithaopa. O seke wa batla le mokgolo ha o fihla, o ithaope o ithute mosebetsi. Ke ka lehlohonolo hore batho bano ba ke ba o nka hoba e tlabe e le hona ba bonang hore ne ntse ba hloka motho ya tshwanang le wena. Jwale ha se ka mehla hore o tlameha hore o kgole hore o ithute mosebetsi. O ka ya dipoleke di ngata tse ka tsebang, e ka o dumellang hore o ithaope mme o ba bontsha hore ikemiseditse ho ithuta.

O ka tla dikantorong tsena tsa rona. O tlo ikutlwela, ka bo wena o tlo ikgethela hoba re na le mefutafuta e mengata ya maro a bo a botona ba diphoofolo. Jwale wena o tlamehile o hlalose hore o batla mofuta ofeng wa phoofolo.

Ho hang ha se ntho e lokileng. Ho ba ma Afrika Borwa ka bona, le bona ha ba batle ho sebetsa dipolasing. E ne matswantle aa, ba na le tsebo eo rona ma Afrika Borwa ha re na yona. Jwale ba ka re ruta tse ngata ha re ka ba dumella ho sebetsa dipolasing le rona.

Ke ile ke a bona koloi e fefowa e akgela motho thoko kwana le tsela. Ke ne ke tshohile ha bohloko. Ho sa bona le ka ntle ka mona. Ho fofa nthwena ho fofa lesenke, ho fofa nthwena le nthwane. Diphoofolo ntate di tletse tletse.